Ndingafowunela ekhaya ndibacacisele okanye ndingene kule meter taxi.

Sisihlalo esisefestileni kuba kaloku ndiyathanda ukubuka xa ndikhwele iteksi, ndibuka ilizwe, ndibuke ubuhle balo.

Ndingakhetha ukuma ngeenyawo kuba kaloku ndingafika emva kwexesha emsebenzini, ndingene engxakini.

Umisa umnwe wokukhomba xa uhayikha iteksi, iteksi iza kumela. Okanye ukhwaze ngekhwelo, iteksi iza kuma.

Ndithanda kuba ndisoloko ndibona iindawo ezohlukeneyo ezintle, kwaye nabantu endidibana nabo ndibakhwelisa eteksini yam behlezi benoncumo ekuseni xa bendibona.

Abantu bangafika emveni kwexesha emisebenzini yabo kwaye bangene ezingxakini.

Hayi, kuba kaloku abakufundelanga oku kwaye babhatalwa ngokohlukileyo. Mhlawumbi abantu bangangagcwali eteksini babhatalwe imali encinci, okanye bagcwale babhatalwe imali eninzi.

Isithuthuthu xa kukho itrafikhi singangena ezindaweni ezincinane, sikwazi ukuphumelela phambili.

Iinqwelomoya ziyakhawuleza, azisoloko zisima kwitrafikhi, zihamba streyithi ziyofika.

Iprem inceda ukuba umntwana ahlale esitulweni sakhe angagqibi indawo kuba abantwana ababhataliswa.

Ewe zikulungele ukuba banawo amaphephamvume wokuqhuba bangaqhuba, kodwa if abanawo amaphephamvume azikulungelanga.

Kubantu abahlala elokishini bayancedakala kakhulu kuba kaloku baziqalela amashishini amancinci bathengise ii-beads, bathengise iintsimbi, bathengise imiboniso kubakhenkethi baphesheya. Bayayenza imali ngolo hlobo.

Ndingajika ndiye ekhaya kuba kaloku ayithembeki xa izofika emva kwexesha kwaye izondilibazisa apho ndiya khona, ndingabambeka, ingafiki ngexesha.

Ndingathetha nomqhubi ukuba ahlise isantya aqhuba ngaso kuba kaloku angasenzakalisa ngokuba uxhalabile.

Ndithenge itikiti yenqwelomoya eya eKapa, ngoku nina nindifaka kweya eRhawutini. Ndicela niyilungise le mpazamo okanye ndizoshiywa lixesha.

Yimithwalo yabantu abangoomama abachochola iinkcenkce, iintsimbi ukuze belale betyile, bahambe bakhwele iiloli bayokuthengisa eDurban.

Ibhayisekile iyanceda kakhulu, kakhulu kwitrafikhi kuba kaloku incinane kwaye ihamba ngesantya esiphezulu. Iyakwazi ukungena ezindaweni ezincinci xa kukho itrafikhi iyophuma phambili ingalibazisekanga kakhulu.

Kwaba nzima ukuya emsebenzini. Kwaye kwaba nzima ukuba ndenze imali ndihambe ndiyophanda.

Ndiye ndicinge ziya eDurban apho kugcwele iifektri ezininzi.

Ndingathanda ukuqhuba kwindlela ebizwa ukuba ngu-N two eMthatha kuba kaloku ayinamigingxigingxi, irayithi, iklini, yenziwe kakuhle.

Ndingayibuza kulo uhlele kufutshane nam kuba kaloku nguye okufutshane nam, ndonqena nokukhwaza.

Urhulumente ufake i-street lights, wafaka neekhamerazi kuba abantu bayonzakala xa behamba ebusuku, ngoku baye bazive bekhuselekile kakhulu.

Ingalicebo elihle kakhulu kuba kaloku ezi moto zinkulu ziyingozi kwezi moto zincinci kwaye ezi moto zinkulu zenza iingozi kakhulu.

Imali yepetroli inyuka unyaka nonyaka.